Ba ka thusa ka gore go na le batho ba ba golo ba ba sa itekanelang sentle ba ba tshwanetseng gore ba ye ko ditikologong tseo ba ye go tsaya melemo ya bona le dilonyana tse dingwe tse di tshwanang le tseo, ba ka dira gore ba romele batho ba ba tswang ko ditikologong tseo tsa bone ba tle mo matlong ba tlisetse bagodi melemo ya bone ka gore a se nako e nngwe le nngwe mogodi mongwe le mongwe a tlo kgonang gore a tswe mo tlong a tsamaye a ye ko tikologong a ile go tsa yone melemo eo ya gore go tshwanetseng gore a tseye.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi ga golo ga e le gore bagodi ba nna le batho ba ba tshwanang le bašwa ka gonne bašwa batho ba ba ratang gone ba ntse ba tswa kgafetsa-kgafetsa mme ga go le jalo gore a gore mogodi o tlabe ba nnang le ena kwa ntlong a ka se kgone gore a fitlhelele dilo tse kaofela tse a ditlhokang. Mme kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi ba kgona gore ba ba neye dijo, ba ba neye le melemo e ba tshwanetseng gore ba e nwe ka yone nako eo, ga go le jalo ba kgona gore ba nne le batho ba ba nnang ba ntse ba ba tlhokometse ka dinako tsotlhe go na le gore ba nne kwa ntlong le batho ba lelapa.

Batho mo nakong e re nnang mo go yone ba tlwaetse gore batho ba ba golo bona bagodi ba nna kwa ntlong ga ba dire sepe le dilonyana tse dijalo go le gore pele bagodi ba ne ba kgona gore ba tswe ba ikele ko ditshimong go lebalwa gore bagodi le bone tshwanetse gore ba nne ba ntse ba ba dira gore ba itekanetse mo mmeleng, ba tswa ba ntse ba tsamaya gore ba tlwaele le bone e sa nna gore ba nna ba ba beile fo ntlong ba sa dire sepe.

Setso sona se re bagodi ba nne le batho ba lelapa, batho ba lelapa e nne bone ba ba tlhokomelang ka gonne bagodi le bone ba ne ba tlhokomela bašwa bao ka yone nako eo. Naanong dilo di tlhanogile se e leng gore bagodi ba tseiwa ba isiwa ko tsone dintlo tse di tlhokomelang batsofe.

Ditso dingwe ga di dumele gore bagodi ba tseiwe ba isiwe koo ga setse ba tsofetse, ba akanya gore tsela e e leng yone ke gore ba nne le bone batsofe ba bone e le bomma bone le borra bone ba nne le bone mme ba ba tlhokomele go fitlhela yone nako eo mo modimong wa tlabeng a ba gopola. Mme ko ditsong tse dingwe go akanyediwa gore bogodi tshwanetse gore a nne a le mongwe go fitlhela go fitlha yona ya nako eo mme ke yone pharologano eo gore ko ditsong tse dingwe go ya ka gore bana tshwanetse gore ba tlhokomele mogodi ga setse a godile mme mo ditsong tse dingwe go ya gore bana ba tshwanetse gore ba tsamaye ba lo ikeletsa bophelo gona koo mme motsofe eno a nne kwa ntlong.

Mo tikologong ya me go na le ditirelo tse di tshwanang le bo ditshimo tse di direlwang ebile di tlamelwang ba bagodi gore kaofela maungo le merogo e e tswang ko teng e ya go tlhokomela bagodi ba ba leng teng gona mo tikologong ya rona.

Go na le mafelo a a tshwanang le bo a bidiwang gore ke di NGO. Ditirelo tse di netefatsa gore ga o na le mogodi o nnang le ene mo ntlong ba tla ba tle go tlhola gore mogodi oo o ntse sentle fa ntlong na le gore o ja sentle, ga a sa je sentle ba kgona gore ba mo tlisetse dijo mo ntlong mme ga di duelwe.

E ka tokafadiwa ka gore ba neele bagodi dijo tse di dintsinyana le gore ba hire batho ba le bantsi ba ba tla kgonang gore ba tlhokomele bagolo ka gore go le gantsi mo ditirelong tseo tsa bone ga gona babereki ba ba le bantsi, ga go le jalo bagodi ga ba kgone gore ba bonwe ke motho yotlhe ebile ba tlhokomelwe sentle.

Pension-e e kgona gore e thuse batsofe tota ka gore e kgona gore e ba thuse gore ba kgone gore ba reke dijo ko ntlong mo ba nnang ko teng, ba kgone gore ba itlhokomele, ba kgone gore ba ithekele le dilo tsa go tlhapa, e ba thusa e le tota.

Selo se se ka thusang ke gore go kopilwe gore ba okeletsiwe pension-e mme ga go le jalo batho ba ka bua gore ba kopa gore ba okeletsiwe yone pension-e ka gore batho ba tla kgona gore ba kgone gore ba ba thuse batho ba ba kgonang gore ba nne le bona. Ga go le jalo go tla nna botokanyana go phala fa go tla kopiwa gore go boniwe pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe.

E ba thusa tota ka gore ka yona tšhelete eo ya pension-e ba kgona gore ba reke dijo mo ntlong ba reke dilo tsa go tlhapa mme ba kgone gore ba tlhokomele le dilo dingwe tse di leng mo gare ga ntlo, ba kgona gore ba reke le yone metlakase le dilonyana tse dingwe tse di tshwanang le tsone tseo.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e fa a fitlha mo dingwageng di le masome a ma thataro mme seo ke ka gore batho bangwe ba bereka kgotsa ba nna mo ditirong go fitlhela ka yona mengwaga eo mme go tlhophile gore ga motho a setse a tswa kgona ko tirong a kgone gore fa a tla kry-a one a madi a pension-e e be e setse e le gore o setse a tswile gona ko tirong.

Go ka diriwa gore go nne le dikoloi tse di tswang ko dipetleleng go tla go tsaya bona batho ba bagolo, e nne dikoloi tse di tlang go tsaya bagolo fela bagolo ba ba sa kgoneng gore ba kgone gore ba fitlhelele gona ko dipetleleng ka ntlha ya gore ga ba na madi a go ya ko teng.

Batho ba ba tsofetseng ba ka kgona gore ba tlisetswe dikoloi tse di tla kgonang gore di tle gona ko metseng eo ba nnang mo go yona di be le gore di tshwana le gore ke dipetlele tse dinnye, go tle baoki le batho kaofela gore ba tle ga e le gore batho ba bagolo ba ne ba ya ko dipetleleng go ya go tsaya melemo, dikoloi tseo di kgone gore di ba tlisetsa melemo ya bona kgotsa ga e ne e le gore go tshwanetse gore ba tlhole gona kwa sepetleleng go tle baoki ba ba tla kgonang gore ba tle ba tlo ba tlhola.